Umntakwethu ndingathi kuye into masiyenze masithenge amatikiti apho kubakho imidlalo ezidolophini kudlala abantu esibathandayo. Izinto ezifana neebhola, neekhrikethi, neerabhi ukuze sichithe ixesha kunye. Kwaye kwezaa ndawo kuye kube mandi ngoba niye nihlale imini yonke nibukele abo nibalandelayo nabo nibahloniphileyo kwezemidlalo.

Owona mdlalo ndiwuthandayo apha eMzantsi Afrika yibhola ngoba ngeyona midlalo iye idibanise uluntu lethu lonwabe xa luthe lwadlala. Apho sibona khona abantu esibalandelayo nabantu esibahloniphileyo abasindlalelayo nabasenzi ukuba sizingce ngabo.

Ndingathi ukuba le bhola yomnyazi i-basket ball ngelona.

Umsebenzi endingathanda uwenza kukuba ngenye imini ndihambe ndiye efama ndiyokhwela amahashe, ndifunde ngawo, ndikwazi uthetha nawo ngoba kuye kuthiwe ayamamela kwaye ayabathanda abantu abancokola nawo.

Ibhola yombhoxo ayonto endifane ndiyibukele kodwa umthetho endingakhetha ukuba mawususwe kwibhola yombhoxo ngowokuba.

Into endinoyenza ndingathi xa ilixesha esikolweni lokuba ilixesha lokutya esikolweni ndizame ukuba mna ndenze lo msebenzi bekufuneka ndiwenze ekhaya esikolweni ngelaa xesha lokutya. Ndingaphumi ndiyodlala nabanye abantwana ukuze ndithi xa ndifika endlini ndibe nexesha lokufunda. Okanye ndithi xa ndifika endlini ndicacisele abazali ukuba ndinomsebenzi omninzi wesikolo ekufuneka ndiwenzile, loo nto ithi ezinye izinto andizukwazi uzenza ezasekhaya.

Kumdlalo wombhoxo andinolunga kuwo kodwa ukuba ibiyinto endiyithandayo bendinokuwudlala. Kwaye umdlalo wombhoxo ufuna abantu apho bathi bawafunde khona besesesikolweni apho bathi bakwazi khona ubaleka bakwazi khona ukwenza izinto zebhola yombhoxo.

Andivumelani nale ngxelo ngoba abadlala imidlalo elektroniki abafani nabo badlala ibhola ekhatywayo neyombhoxo emabaleni.

Eyona nto ihlekisayo kwezemidlalo eMzantsi Afrika endakhe ndayibona yinto yoba abalandeli xa kuphela imidlalo bangene ebaleni bebaleka befuna ukubambana nabadlali befuna ukufota nabo.

Umntu ebendingathanda ukudibana naye wezemidlalo eMzantsi Afrika inganguCaster Semenya omnye weembaleki zalapha eMzantsi Afrika. Unobangela wokuba ndingathi ndifuna ukudibana naye kukuba sincokole kwaye ndizame ukuthetha naye ndibulele ngokuba ethe wangomnye wabadlali eSouth Africa othe wanamandla oqhubekeka nangona abantu abaninzi babemgxeka, abantu abaninzi babefuna angabaleki kuba eyintombi.

Ndingumntu othanda ukuchitha ixesha lam lokuphumla nosapho lwam ngoba abahlobo nabo banezinto ekufuneke bezenzile. Kudla ngothiwa bana yonke into inexesha layo apha ebomini. Nabo abahlobo banosapho lwabo ekufuneke behleli nabo nam ndinolwam. Ndikhetha lona for ukuchitha ixesha lokuphumla.

Iminqweno yam endifuna ukuyenza before.

Umdlalo endithanda ukuwubukela nosapho lwam nabahlobo bam ngumdlalo wekhrikethi. Lowo mdlalo kudala ndawuthanda ngoba ngumdlalo othuleyo, ngumdlalo ozinzileyo ngumdlalo odibanisa nabantu.

Andinothi ukuba yimidlalo yokwenyani ngoba yimidlalo edlalwa kwi-intanethi. Eyona midlalo yile idlalwa ebaleni siye siyibukele etivini.